Motho a ka tshameka FIFA online le ditsala tsa gagwe mo maitsiboeng a itlosa bodutu. Mme ka mafelo a beke a tsene diphadisano tse dinnye mo teropong kgotsa online, a dirisa bokgoni jo bo tshwana mo dipateng tsotlhe tse pedi.

Ee, go a kgonega gore go nna teng ga metshameko mo megaleng, go ka bo go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko, bogolo jang mo baneng le bašwa. Metshameko ya megaleng e dirwa ke didiriswa tsa thekenoloji jaaka di-console, metshameko ya mofuta ono e dira gore batho segologolo bašwa, ba iphaphose mo ditirong tse dingwe tse di nang le ditlamorago tse di molemo mo botsogong, jaaka go tshameka ka namana.

Fa o ratile metshameko e e nang le kgaisano tse di tseneletseng, seno se raya gore o kgatlhegela metshameko o nang le maemo a kwa godimo a bothata. Kgaisano ya sebele, go tshwantsha bokgoni jwa gago le jwa ba bangwe, go ithuta go tokafatsa le go fenya. Motshameko o mošwa o ka go ratang ke the finals, o tlo go rata ka ntlha ya kgaisano e e tseneletseng botswerere le reflex le game e mošhwa e e thusang go nna le le kgaisano e e tseneletseng e tlhomameng.

Go ntse ga nnete gore mo nakong ya gompieno batho ba le bantsi, ba dirisa didiriswa tsa di ileketeroniki go tshameka metshameko e e farologaneng. Didiriswa tseno di fetotse tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone ka ditsela di le mmalwa. Didiriswa tsa di eleketeroniki di fetotse metshameko ya gompieno ka go dira ya sejwalejwale, e e bulegileng le e rotloetsang thulaganyo ya matlhale. Le fa go ntse jalo go botlhokwa gore go nne le tekatekano fa e dirisiwa.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya se ileketeroniki ke boithabiso le go itlosa bodutu. Tšhono ya go gaisana bokgaga ba jwa metshameko, go ithutela go tokafatsa bokgoni. Se se dirang gore ke sa rate mo metshamekong eo, ke go kgaoganya nako e ntsi, go lemala ka metshameko, go dira gore batho ba ikarolole, tiriso ya madi mo metshamekong.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng o tshwanetse go nna le dilo tse di latelang. Sedirela se se tshwanetseng, inthanete e e tiisitseng, akhaonto ya papadi, App kgotsa software ya motshameko. Di tshwanelo kgotsa tefo, metshameko ya mo inthaneteng e e tumileng ke fort knight, war zone le fire minecraft le tse dingwe.

Fa o tshameka motshameko o le mongwe kgotsa metshameko e mentsi o sa kgaotse, go ka nna le diphelelo tse di latelang. Go tlhoka boroko go fokotsega mo tirisong ya nako ka botlhale, go feta mo moya kgotsa go nna le mathata a maikutlo. Go sa tshwaraganeng le batho mathata a mmele, motshameko wa me wa mmamoratwa ke motshameko o o latelang Mine Craft .

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dire, ka gonne e ikage ka inthanete go buisana le server le ba bapadi ba bangwe mo lefatsheng. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka inthanete, sediriswa, account-o, motshameko o o siameng le data e e lekaneng.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo, ka mabaka a a farologaneng. Go akaretsa boikhutso jwa nako ya bosigo kgokagano le ditsala, botshelo bo bofefo motshegare, ga gona phatlhalatso e kgolo ya inthanete bosigo. Maemo a maikutlo fa o sa batle go reka data, o ka dirisa Wi-Fi ya mahala, rulaganya nako ya go tshameka bosigo ka di-data bundles tse di kgethegileng, tlhopha metshameko e ka tshamekiwang offline.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka ditsela tse di mmalwa. Jaaka phomolo boithabiso, tsebo le bokgoni puisano le metswalle le mekgwa ya thuto le kgwebo. Metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo ka gonne thekenoloji e ne e sa tlhole e le gona. Poneletso ya go tsamaisa data le go kopanya batho ba inthanete e ne e le tlase, di kgatelopele tsa botshelo le ditlhoko tsa batho di ne di fapana.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng ke tse di latelang, tsenyo ya tshedimosetso ya sephiri, bo dikgogomoso, dubakanyo kgotsa kgokgotsho ya maikutlo, ditshosetso le botsotsi ba inthanete, go utlwelela kgotsa go tlwaela metshameko. Dilo tse o ka di dirang go boloka polokesego ya gago, tseba batho ba o tshamekang le bona, dirisa leina la bo hwera le le sa senoleng leina la gago la nnete. O seka wa naya ope di-password kgotsa ditshedimosetso tsa gago, bua le batsadi kgotsa mogolokwane fa sengwe se sa siama.